Ukuba kunemabinzana okanye amagama athile endingawaqondiyo kwaye kunzima ukuwaqonda ndiza kucela okanye ndingacela umphathi webhenki, umphathi webhanki okanye igqwetha, kodwa okokuqala ndingacela umphathi okanye umsebenzi wasebhankini. Andicacisele ngendlela la mabinzana athetha yona, nangendlela aza kundinceda ngayo ukuze iakhawunti yam yenzala ephezulu ibe yeyona ebalulekileyo kwaye ndiyiqonde ngokulula.

Ukunika okanye ukufumana imali kwibhanki yabantu abadala ndicinga into yokubana ikhuselekile kwaye ibalulekile, kaloku kule mihla sekusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla. Okwesibini, iibhanki ezinintsi ziyafumaneka kuyo yonke indawo ingakumbi xa benamakhadi okukhupha ezibhankini, eposini bebeqhatheka.

Akusosigqibo sengqiqweni ukuyofuna imali koomatshonisa kuba kaloku abanye banenzala enkulu kakhulu, kwaye loo nto ingakwenza into yobana abantu bakuzonde kuba ungasayibuyisi imali yabo. Kunoko zama ukuhlengahlengisa izinto ozisebenzisayo, ozidingayo, nozifunayo ebomini bakho ukuze uhlale unemali, kunokuya kumatshonisa.

Iinto endinokuzijonga ngaphambi kokuba ndithathe i-inshorensi yobomi, okokuqala kukuba le nkampani idume ngantoni. Okwesibini, ingaba lenkampani isemthethweni okwesithathu ingakanani imali ezawuthathwa kum inyanga nenyanga. Ezi zinto zibalulekile ukuze ndingaqhathwa kanti ndithatha kwikhampani engekho semthethweni kwaye indithathela imali enintsi kakhulu kunaleyo .

I-inshorensi yobomi ibalulekile kuba uyakwazi ukuthatha i-inshorensi yakho yobomi xa sele iminyaka ilishumi nangaphezulu, ikutsalela imali uze uthenge ngayo imoto, okanye ibe sisiqinisekiso xa uthenga indlu yebhondi.

Amanqaku aphantsi kwi-credit score yakho angenziwa kokuboleka ezindaweni ezininzi ngamaxesha ngexesha elinye. Okwesibini, ukungabhatali kakuhle amatyala wakho, okwesithathu ukuthatha iimpahla ngamakhadi uze ungabhatali ngexesha ebekugqitywe ngalo.

Umahluko phakathi kwebhanki nomntu obolekisa ngemali kukubana, ibhanki yona ayisokuze indinkqonkqozele okanye ime esangweni lam ikhwaze ifune imali yayo. Kunoko siyakuthetha thethana ngendlela yokubhatala. Okwesithathu, inzala yasebhankini ingcono kuba kaloku yona noko iphantsi kwaye ikunika umda okanye ixesha elithile .

Ukutyala imali kuselithuba iyakunceda loo nto ukuze uqhelene nokuba nee-investment ezenza imali, kwaye loo nto iyakunceda kubomi obuzayo ukuze ukonwabele ukudla umhlalaphantsi unemali enintsi.

I-inshorensi yokufumana unyango medical aid ibaluleke kakhulu, kuba xa ugula iinqwelomafutha zabucala zikufuphi kwaye zifumaneka ngcono ziyakhawuleza nokufika. Okwesibini, uyakwazi ukungena kugqirha uze ubhatalelwe yiloo inshorensi ke ngoku ngezigulo zakho, ungayanga kwizigulo kwizibhedlele okanye koogqirha basephablikhi oogqirha bakawonkewonke, ube nogqirha wakho.

I-inshorensi yokwexeshana ingakunceda kuba yona ikhawuleza ikubhatale okanye ikubuyekezele ngemali yakho.

Ndifuna okanye ndicela ukuvula iakhawunti ezawukwazi ukundinceda ndikwazi ukubeka imali bucala. Okwesibini, engazuba nenzala enintsi xa ndikhupha imali ngaphandle kwebhanka okanye xa ndiza kuthenga. Kwakhona le akhawunti kufuneka ndikwazi ukungena kuyo ngobuxhakaxhaka bale mihla oko ukuthi-cellphone, ukuze ndikwazi ukuthumelela abantu abathile imali.